Kuba ke bendiyazi ideyithi yayo iphelelwa nini, andiqondi ingxaki ndingakwazi ukubana since ideyithi iphelelwa ngayo bendiyazi uba iphelelwa nini, akunobakho ngxaki kum.

Idatha endithi ndiyisebenzise ngosuku kuphakathi ko-eight hundred megabytes ukuya ku-one gigabytes ngemini.

Ukuphelelwa yidatha ndingalindelanga yake yandehlela loo nto kodwa ke akunakuthini ndithenga enye idatha, ndizokwazi ukwenza into endifuna ukuyenza efowunini ngedatha.

Ukuthetha inyani ibhalansi yedatha andiyijongi kuba endlini ndineWi-Fi ndiphinde xa ndiphuma ndiphangela ndifike emsebenzini kukho iWi-Fi. So into efana nedatha andifane ndiyijonge, ndiyibona ngose iphele xa ndifane ndiyisebenzise ndingekho endlini or emsebenzini ndibe ndinida into enedatha.

Idatha ye-one gigabytes ngenyanga hayi, ayonele, kule mihla because akho nto kudura yonke into le uyotsho kwidatha. Iidatha zityeka kakhulu kwezi ntsuku and ifowuni njengolutsha thina siyayicofa.

Inethiwekhi endisaphuma nayo mna nguTelkom. Iidatha zakhe izinga lalo lemali liphantsi gqithi kakhulu for mna. Ezinye ndizibona as uba izinga lazo ziphezulu. So inethiwekhi endisaphuma nayo nguTelkom ofikelelekayo.

Xa kuthethwa ngedatha into efika engqondweni kuqala yimidiya yokuncokola ngoba kulapho sincokola khona sikwazi nokuchitha isithukuthezi khona kodwa ke idatha nayo iyatyeka.

Ngokolwazi lwam, inethiwekhi endinokumkhomba kuyo nguTelkom ngoba uTelkom ufikeleleka kakhulu yena. Uyakwazi ukufumana inethiwekhi efikelelekayo emini, uyakwazi ufumana inethiwekhi efikelelekayo ye-two days, eyeveki, uyazikhethela kodwa ke kuyo yonke loo nto ziyafikeleleka kakhulu.

Ngokokucinga kwam ndicinga kubantu basepalamente aba baphezulu bathethe nabantu beminikezonkonzo, aba baphethe ii-social aba baphethe iinethiwekhi kuthiwa zii-service providers, bathethe nabo ngokwezinga ledatha eliphezulu. Ngako bazokwazi uhlisa kwenzele nabantu abadala bazokwazi uthenga idatha ezifikelelekayo ngoba idatha ziyanideka ukuze ukwazi ucofa ifowuni.

Ndakuthenga enye idatha, ayikho enye indlela ngoba ukuthi ucofe ifowuni or wenze izinto ezibalulekileyo efowunini kufuneka idatha. KooWhatsApp, kooFacebook naphi na xa uzokwazi ukuthetha nomntu okude so kunyanzeleka uthenge idatha kwakhona.

Yeyi! Mhlobo wam, idatha ndlela le izinga lazo liphezulu ngoku, andiyazi ke thina bafundi uba sizawukwazi uafoda njani ngoba zingaphaa kwamandla ethu as uba thina singekaphangeli mhlobo wam sisafunda. Idatha, hayi, izinga lalo liphezulu and kufuneke ndenze umsebenzi wesikolo ongena kusasa ke phofu, yho!

Ngokolwazi lam andikho sure ukuba usekelezwa ekujongeni amaxabiso edatha enyuswa ngayo kodwa amaxabiso edatha ayakwazi ukunyuka singalindelanga thina and ke kangangoko akukho nto sinoyenenza ngaloo nto. Iidatha siyazithenga kuba kunyanzelekile for ukwenza izinto efowunini.

Iidatha endithi ndizisebenzise ngenyanga kuba yi-eight gigabytes to ten gigabytes. Ixabiso lazo endidla ngoyibona idla ngofikelela to two hundred and fifty to three hundred ngenyanga and ndithi ndiyisebenzise kakhulu idatha kwinto ekuthiwa nguWhatsApp kunye noFacebook.